Hei motho ke enwa o tlisitse koloi mona o re koloi ke ya hae hanthe koloi ha se ya hae e utswitswe.

Ke ne ke palame koloi ya lona mme leeto yaba le monate le bolokehileng le mokganni a ntshwere ha monate.

Ha hona moo o ka lahlelang lekgapetla leo la hao teng. Phahamisa lekgapetla leo, mme o le ise sebakeng se nepahetseng hore o ka le lahlela teng. Hee mokganni motho ke ona o lahlela lekgapetla fatshe mme ke se ke buile le yena hore a le phahamise hobane ha se ntho e nepahetseng ho lahlela lekgapetla la banana moo ho hobane le kotsi le tla lematsa bapalami.

Tikete ya bese ke makgolo a mane mme dinako tsa bese tsa ho tsamaya ke hora ya leshome le hora ya bobedi le hora ya bone.

Ho etsa hore dintho di be bonolo ke ho etsa matshwao a bonahalang hore batho ba kgone ho bona moo ba yang teng le ho fumana bathaoti ba tla thaotha bapalami hore ba kgone ho fumana dipalangwang ka pelenyana.

Tshebeletso ya dibese ke e beha ho robedi hodima leshome hobane tshebeletso ya teng e hantle haholo. Ha ho mokganni kapa motho a hlahlobang ditekete a sokodisanang le bapalami ha fela o etsa se nepahetseng

Bakganni ba ditekesi ba potlakiswa ke rona bapalami ha re sa tshwara nako ya ho ya mosebetsing, mme ntho eo re ka e etsang ke ho fihla ka nako moo o palamang tekesi e le hore leeto le se ke la potlakiswa mokganni a kganne hantle a le nakong.

Ho morwalo o lahlehile o lokela ho ya ho bahlokomedi ba boemafofane mme mohlomong ba tla ya dikhemereng ba lo sheba hore mohlomong morwalo wa hao o felletse hokae.

Tharollo ke hore ke mo tlalehe mokgatlong wa ditekesi kapa ha eba re kopana le molaola sephethephethe ke mo tlalehe moo.

Diteraka di dumelletswe ho tsamaya ka di-kilometer a tse makgolo a robedi ho ya fatshe mme ke lebelo le hantle haholo hobane mokganni ha tlameha ho ema ka tshohanyetso o kgona ho ema mme teraka e se ke ya tswa taolong.

Ha ke nkile leeto ke atisa ho ya ntlwaneng hobane ho dula nako e telele mme motho o tshwarwa ke moroto ebe ke fumana seneke hore ke thibe tlala hobane o wa lapa ha o se o nkile leeto o sa etse letho.

O lokela o shebe lenane la bapalami leo ba nang le lona mme o shebe le mokgwa o ba patalang ka ona hore ke ditheko tse tlase kapa tse hodimo.

Dipalangwang di lokela ho nyoloha le tsona hobane ditjeho ha se mafura feela, mme le mokganni o lokela ho patalwa le koloi le yona e lokela ho lokiswa. Ha e ba le mathata mme hono ho etsa ho re ditjeho tsohle kaofela di nyolohe ke ka hoo ditefello di lokelang ho nyoloha le tsona.